Mo setsong sa me go aparwa diope, makgabe le mesese e aparwa ke bo mme. Marukgwe a aparwa ke Bo rare, mme di fetogile dilo tseo gompieno bo mme ba apara marokgwe le borre gona le ba apara mesese, ka gore dinako di ntse di fetoga le dikakanyo tsa batho di a di ntse di fetoga.

Nnyaa, moaparo wa setso ga o ko apariwa ko meletlong e e tlotlegang jaaka di conference ka gore makgabe a tlhagisa di rope, ga gona sepe se se apesitseng mpa ya gago jaaka mosadi mo gongwe le matsele a tlhagelela. Jaanong ga go bontshe tlotlego epe mo moaparong o, ga ke akanye gore moaparo o o ka aparwa kwa di-conference-ng.

Moaparo o ke naganang gore o montle kwa setso sa se seXhosa ka gore ba apara mesese e meleele e khurumeditseng, e apesitseng mebele ya bone. Ke sone se ke naganang gore ke moaparo wa setso o montle o o.

Nnyaa ga ke akanye gore diaparo tseo ke tsone di rotloetsang bana ba segompieno go apara diaparo tse dikhutshwane, go fetoga ga dingwaga le dinako ke gone go rotloetsang bana gore ba apare meaparo e ba e aparang gompieno, ka gore ba bua gore bone ke bašwa ba santse ba le bannyenyane ba ne ba seo ka dinako tsa bagolo ba bone fa ba ne ba apara ka tsela e ne ba apara ka yone. Jaanong bone ba apara ka tsela e ba ratang le e ba leng ba ikutlwang ba ba gololosegile gore ba ka apara ka yone.

Fashion-e, diaparo, dibagwa le dilwana tsa go ikgabisa di bontsha ka mmala le ka mokgwa o di ka teng, ebile di rukilweng ka teng gore motho ke wa setso sefe. Seabe se se nang le sone ke go bontsha gore motho o apere diaparo tseo ka go ikgantsha le go ikgogomosa gore ke setso sa gagwe seo, ebile o bontsha le seriti sa gore ke motho wa setso se feng.

Ke akanya gore mosadi o nyetsweng o tshwanetse a apare diaparo tse di fitlhang le go sireletsa mmele wa gagwe go bontsha gore ke mosadi wa motho. Ke buisiwa se ke gore mosadi o nale seriti, ebile tshwantse go bontshe tlotla le gore a tlotlwe ke batho ba bangwe, gore ke mosadi wa motho ebile ke mosadi wa lelapa.

Diaparo tsa Setswana go le gantsi di dirwa ka matlalo a diphologolo, ke akanya gore ba ne ba di dira ka gore ba ne ba tsoma diphologolo tseo ka bogologolo ka dinako tseo. Ke sone se ne se dira gore ba dire ka matlalo. Maina a meaparo ya Setswana ke seope se apariwang ke banna, makgabe a apariwang ke basadi.

Kamano e e leng teng fa gare ga setso le diaparo tsa basadi ke e tona ke e e tseneletseng, ka gore mosadi yo o fa apere diaparo tseo o di apara ka go ipela le ka go bontsha boikgantsho gore o ikgantsha ka setso sa gagwe. Ebile a di apere ka gore o a tshwanelwa o a tshwanelega ke diaparo tseo.

Diaparo tsa setso di ka tshela mmogo le fashion-e tsa gompieno, ka gore baroki ba gompieno ba kgona go dirisa pathene kgotsa meroko ya kgale go roka diaparo tsa setso tsa segompieno. Ba kgona go dirisa le matsela a ne a dirisiwa kgale go roka diaparo tsa setso gompieno, tse di dirisiwang mo manyalong le meletlo e e farologaneng. Setso sa kgale Se ka tsamaisana sentle ebile le gompieno se tsamaisana sentle le fashion-e ya gompieno.

Dilo tse di farologaneng di tlhotlheletsa tsela e basadi ba aparang ka yone ka gore gompieno basadi ba batla go apara marokgwe, ba batla go apara dikete tse dikhutshwane, ba batla go ntsha dimpa go ntsha magetlha. Ke tsone dilo tseo tse di tlhotlheletsang moaparo wa basadi, mme diaparo tsa setso di na le seabe mo go bolokeng ngwao boswa ka gore ga re itebale ko re tswang teng, ga re itebale gore re bo mang, mme seo se tsweletsang ngwaoboswa ya rona ga e nyelele.